Xa ukhetha iinkampani zoncedo lonyango, eyona nto efuneka uyijongile funeke ujonge imali ozoyibhatala nyanga nenyanga. Kwaye funeke ujonge uba i-medical aid le yakho isebenzisana nabaphi oo-doctor okanye neziphi izibhedlele. Futhi kubalulekile uba ujonge ukuba ifaka eziphi ii-benefit, oo-doctor bamazinyo nee-surgery. Iinto ezinjalo , kubalulekile ukuba uzijonge uzokwazi uba ubhatalela ntoni na, ungalindela ntoni na.

Unobangela wokuba abantu badinge ii-credit card exesheni elinintsi iba yi-credit record. Uma une-credit record engekho ntle uye ungakhwalifayi for i-credit card. I-credit card iye incede eentweni ezinintsi. Umzekelo, xa ufuna ukwenza into edinga imali ngalo mzuzu uyakwazi usebenzisa i-credit card yakho, uze uthi ke xa ugqiba uyibhatale mva yona.

Kubachaphazela kakhulu, ngoba kunabafundi, kunabafundi abanintsi abaxhomekeke kule mali yeNSFAS. Ngoku uma ilibaziseka abafundi baye babe leyithi ekurejisteni kwii-universities okanye iikholeji. Abafundi baye babe leyithi futhi ekufumaneni i-accommodation, iindawo zohlala zabafundi. Abafundi baye babe leyithi nasezifundweni zabo, ngoba le mali yeNSFAS iyabanceda futhi ekuthengeni kwee-text book zabo. So, baye bashiyekele emva kakhulu.

Kubaluleke kakhulu ukuba nolwazi le nto ofuna uku-investa kuyo. Kungako mna ndicinga uba imfundo yezezimali ibalulekile and futhi ndicinga uba funeka ibe khona yonke indawo. Singabantu funeke sibe nayo imfundiso yezezimali, kakhulu kakhulu xa iza kwii-savings. Ngoba abantu abanintsi abazi-andastendi ii-savings nee-percentage oye uthi uyifumane uma useyive imali.

Indlu ilikhaya lefemeli. Ibaluleke kakhulu indlu, ngakumbi indlu , indlu yenu yokuqala. Kubalulekile uba ufumane ingcaciso ethe vetshe uma ufuna ufaka isicelo sakho semalimboleko yendlu. Ngoku kubalulekile uba uma uthenga indlu ube nedipozithi. Loo nto iye incede ekubeni wehlise imali ozothi uyibhatale nyanga nenyanga. Masithi umzekelo, imalimboleko yakho uzobhatala five thousand ngenyanga, kodwa uma uye wakhupha idiphozithi iyakwazi ukwehla laa five thousand. Uzifumanise ke sowubhatala u-two thousand ngoba uzise idiphozithi ngaphambili.

Eyona app yebhanki endithanda ukuyisebenzisa efowunini yam yiCapitec. I-app yeCapitec Bank ndiyithandela uba i-app yakhona ilula kakhulu ukuyisebenzisa. Yonke into iphambi kobuso bakho efowunini, kulula ukuyisebenzisa. Futhi nee-bank charges zeCapitec bank online ziye zifikeleleke nakubani na, akukhathalisekanga uba unemali engakanani. Ndiyithanda kakhulu le app, iyanceda. Naxa ndifuna ufaka imali, ndifakele abantu imali, kuye kube lula kakhulu ukuba ndenze iinto ezinjalo.